ukucala ibhizinisi elizongifakhela imali. Lapho uma ngithatha leyo loan, leyo mali leyo, ngicala leyo bhizinisi elizofaka imali ukuze ngikhone nokubhadala isikweleti sabo, ngiqede ngazi ukuthi sengikhulisa impilo yami nelibhizinisi lami.

Bayakhona ukuthenga umoya bengahlelile. Lokho ngikukhulumela entweni engiyaziyo. Uyabe kuba khona isikhathi lapho uthi usebenzisa iselula kuphele idatha, lapho ngoba ngazi ukuba nginayo imali ebhange, ngigcine sengithatha ngithenga umoya ngaleyo mali enginayo ebhange ngingahlelile ngenxa yokuthi ngiphelelwe idatha esikhaleni.

Lapho kutholakala kukhona i-emergency, mhlawumbe kukhona umuntu ogulayo phakathi ekhaya and lapho anginayo imali ekhona. Lapho kungangenza ukuba ngihambe ngiyoboleka imali ebhange noma umntwana uyafunda esikoleni, phecelezi enyuvesi. Kutholakale ukuba kufuna abhadale imali esikoleni lapho kuyenza ukuthi umuntu ahambe ayothatha imali ebhange ukuze azofundisa umntwana wakhe.

Ibhalansi abanesikhathi okuthi uma ngabe uhlezi isikhathi esinje ungashonelwanga ziba ne-payout, bakunikeza imali yakho, mhlawumbe bakunikeze uhafu, uyakhona ukuchathanisa nale enye futhi nempatho yabo abaphatha ngayo amaklayenti wabo, kanye futhi nesevisi abakunikeza yona.

Ezinye zama-inshwalensi uyalinda isikhathi eside ukuze zikhiphe imali kodwa ezinye awuhlali ngisho u-forty eight hours, bayakhona ukuyikhipha leyo mali leyo. Lapho oyakhona ukuqhathanisa mhlawumbe ucale kwele ubone ukuba isevisi abakunikeza yona ikanjani. Uma uhluleka uhambe kwenye uyozama khona, ingathi ingcono.

Iy'nhlelo zokuphatha isikhathi sokulinda umshwalense womngcwabo kungaba ilesisikhathi. Uma ngithola ikholi yokuba khona umngcwabo okumele ngiwuphathe, ngivele ngidedele ngaleso sikhathi ngingasalindi . Yilapho engizokhipha khona i-payout yalowo muntu.

Student loans, yilapho abakhipha khona uya ebhange, phecezi mhlampe uyothola i-student loan. Lapho uyafunda, bakubhadale, bakukhokhelele uze uqede. Kodwa, uma uqeda uthola umsebenzi kwamele uyikhokhele leyo mali ibuyele ebhange. Bese amabhasari, ibhasiri yilapho bakhipha khona umfundaze, lo mfundaze leyo uyafunda bakukhokhela izifundo zakho kodwa imahhala uma uqeda awukhokheli lutho.

credit card ukuba uma unesimo esiphuthumayo, ungenalutho, uyakhona ukuba ulisebenzise ukuze ukhone ukuvala leyonkinga unayo kodwa ububi bayo le mali osoyikhokhayo ingezeliwe, awusakhokhi le obuthathe yona, usebenzise yona.

Uyazi isikhathi zokulinda, sokulinda ngabe kuphuma leyo mali edingekayo noma mhlawumbe sebathatha eningi bangishiya nencane.

Ngizizwa ngibuhlungu ngoba inzalo yomashonisa iba phezulu kakhulu.

Khulu, umuntu kwamele azi ukuba inzalo zikhule kanjani ngaphambi kokuba ngithathe leyo moto leyo. Uma kuwukuthi iyangihlula, ngizokhona ukubheka engcono.

Yasebhange ingamsiza ngokuba uma afuna ukufakela umuntu imali akudingi aze ahambe aye edolobheni ukuya emabhange ukuba afake leyo mali, afakele lowo muntu imali. Uyakhona ukusebenzisa i-ephu yakhe afake ngayo imali, futhi uyakhona ukuthenga umoya. Akudingi aze aye esitolo uma adinga umoya. Okuningi futhi okungakwenza ebhange.